Indlela abangathi abazali bam bafumane imali yokuthenga izihlangu zabantwana zesikolo kukuba bathathe olu bisi lweenkomo baluthengisele abantu abaludingayo abangenazo iinkomo okanye abangenalo ubisi bazotsho bafumane imali yokuthengela abantwana izihlangu.

Urhulumente anganceda ngokuba akhuphe izivundisimhlaba, amanzi awoneleyo ebahlalini bonke jikelele ukuze bakwazi ukunkcenkceshela izityalo zabo. Ngaphezu koko abanikeze izityalo ezilungelene neemozulu zonke ukuze kuthi nokuba kukhona utshintsho izityalo zabo zingachaphazeleki, zikwazi ukungenelela kwiisizini zonke okanye kumaxesha onke onyaka.

Ayingombono umhle kuba kukho oosomashishini abasaqalayo nabasakhasayo. Abanye abantu abafamayo umntu uye aqale ngemadlala nje encinci, abe edinga inkxaso esuka kurhulumente okanye kumaziko axhasawo anokuthi imncedise. Abe engekayigqibi laa yokuba angakwazi ukuba afumane uncedo olufunekayo inkqubo isebenze. Naxa kunjalo ngamanye amaxesha iyasebenza kuba ubuqhophololo bunintsi, omnye uba ngathi uyaqala athi asofumana inkxaso atye imali ayeke.

Ukuze ubisi luhlale ixesha elide lungaboli kufuneka ulusengele entweni ecocekileyo, ulicoce. Wakugqiba ulifake ezintweni zakho ezinefoyili ngaphakathi, yona inceda ekubeni ubisi lakho luhlale ixesha elide lungamoshakali kwaye ulibeke endaweni epholileyo. Uze uthi wakuliqala ulusebenzisa ulifake kwisibandisi. Ngokwenza njalo ubisi lwakho luhlala lutyeka maxesha onke.

Iingenelo zokufuya iinkomo kukuhlala ufumana ubisi. Uyakwazi ukutshintsha ubisi lube ngamasi utye umvubo, uyayitya inyama ngamaxesha onke ofuna ngawo. Kwaye xa sezithe iinkomo zakho zandala, uyakwazi ukubane uthengisele abo badinga iinkomo ufumane imali kwaye ufumana umgquba wokutyebisa izityalo, unike nabantu abalimileyo kwakwezi nkomo.

Esam isivuno seeorenji sithengwa ngabantu basekuhlaleni kwaye nabezinye iindawo ezikude kuba ndiye ndithi ndakuvuna ndiziqokelele zibe nintsi ndiyozithengisa edolophini, apho wonke ubani akwaziyo ukufikelela athenge.

Kufuneka umntu abe uyakwazi ukulima, unalo ulwazi lokulima, i-experience. Kwezinye iindawo kude kufuneke isetifiketi esiqinisekisayo ukuba lo mntu unalo ulwazi lokuba ngumfama, uyakwazi ukujongana nezinto zonke ezifunekayo xa umntu engumfama okanye ezosebenza efama.

Ewe, ndingamqasha kuba unolwazi olungaphaya oluphangaleleyo kwaye kunintsi angathi andicebise ngalo. Kuba edyunivesithi ufundiswa zonke iindlela zokufama, afundiswe nokuba iphathwa kanjani nolawulo leefama. Ndingamqasha asebenze kwifama yam.

Ndithengisa iintlobo ezinintsi zemifuno eluhlaza, izipinatshi, khaphetshu, lethasi nezinye ke endingazikhankanyanga ziyafumaneka kule fama yam.

Iingenelo zokugcina inyama eqwayitiweyo kukuba ayonakali, ihlala ixesha elide kwaye uba nabathengi abanintsi kuba abathengi banamhlanje bayawuthanda umqwayito. Futhi utsho ufumane nethuba lokuwusa ezivenkileni ucele ukubeka kwiindawo zabo abathengisa kuzo bakuthengisele eminye imiqwayito. Iyahlala inyama ayiboli oyiqwayitileyo.

Kufuneka uhlale usikha amanzi uwabeka endaweni ekufutshane nezityalo zakho ngoku kusanethayo ukwenzele kuthi kwakufika imbalela ube unawo amanzi awoneleyo ezityalo. Nalapho kufuneka athi xa esehla amanzi uphinde ugcwalise izikhongozeli zakho zonke zamanzi ukuze amanzi ahlale ekufutshane nendawo olima kuyo.

Isityalo ujongilanga sincedisa ekwenzeni amafutha. Abantu abanintsi bayasithanda ngoba ke siye sithathwe ngabantu abafamayo, zithi zakulunga baziqokelele bazenze isivuno baze bazise apho kwenziwa khona amafutha.

Kukuba xa ungumlimi izinto ezinintsi uzikha kwifama yakho, awuyi kakhulu evenkileni uyothenga. Ufumana imufuno egadini neziqhamo ngokunjalo. Iikhaphetshu, izipinatshi, iimbotyi, iilethasi, zonke ezo zinto uzikha egadini yakho wena nkqu namazambane. Ngokwenze njalo evenkileni uthenga kancinci, indlala iyehla ekhaya nentlupheko iyancipha, kuyahluthwa.

Iziphumo zezikhukhula ziba zibi kakhulu kuba zithi zakufika ziyikhukhulise yonke igadi yakho. Zonke izityalo zakho ziye zimke namanzi. Xa zithe zasinda azemka zivele kakubi ngaphandle, omnye umhlaba omninzi uhambe, ufumaniseke ukubana azisafani nakuqala zihlukumezekile. Kunzima ukukhula kakuhle ngoba zingenelwe ngamanzi amanintsi, ezinye zife zingasaqhubekanga ukukhula.

Indlela yokugcina imbotyi ingaboli ixesha elide kukuyigcina isenkonkxeni. Uye uthi wakugqiba ukuvuna uyikhethe imbotyi yakho, ulahle le emdaka nemoshakaleyo kushiyeke le icocekileyo uyifake ezinkonkxeni. Ufake ezinye izinto ezifakwa eziyigcinayo ihleli phaya ixesha elide, ii-chemicals ezisetyenziswayo neesosi. Ziyigcina iselungelweni lokusetyenziswa ixesha elide futhi ayimoshakali imbotyi enkonkxiweyo.

Kubuhlungu ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Loo nto yenza indlala nentlupheko kuba abantu abanintsi umhlaba bawusebenzisa ekulimeni. Abanye bathi bokhe izindlu zokuqashisa ebantwini abasuka kude abazophangela kufutshane naloo ndawo, abaze ngempangelo. Xa uthathwa kungekho mbuyekezo, loo nto inyusa izinga lentlupheko nentsokolo ebantwini.